Swi ta pfuna leswaku u tshama u tiyile njhe hi muntshwa na leswaku swi ku endla u u tshama u ri healthy u va na miri lowu hanyaka kahle swo ku nyika na matimba na ku na ku ehleketa hi ku hi ku helela like u va mentally focused.

ndzi nga vula leswaku or vugevenga byi na vuyelo lerinene hi ku u va nga hetelela u ya ejele kumbe u fa so swi kahle ku hlawula mitlangu ematshan'wini ya vugevenga.

Ndzi nga va byela ntsheketo lowa wa mphikizano wa mpfundla na mfutsu leswaku mpfundla a wu tsutsuma ngopfu kambe a hi wona wu nga hetelela wu wina race leyi a ti ri na wona hikuva wa dyondzisa swinene wa dyondzisa hi ndlela liya ya ku hambi u tsutsuma ngopfu kambe u nga ha tikuma nga winanga race so munhu luya tsutsumaka ngopfu ha yena hetelelaka a wina race kambe swi ya hi hi munhu ku ri i ti nyiketela ku fikela kwini mfutsu yi famba hi katsongo kambe yi na ti plan so swi ya hi tipulani ta wena.

Swi nga ha va pfuna hi ndlela liya ya ku va twa va tsaka ku ku va tsakela ku tirhisana na vanhu van'wanyana naswona va kota ku vona leswaku ku tirha hi hi team swa tsakisa swinene.

Lexi ndzi xi rhandzaka swi vulavulela hi lexaku hambi wo famba nkoveni dyondza ri ta vonaka hikuva nhlamulo ya xona ya twala swinene yi vulavula ntiyiso hikuva hi xi hlamusela leswaku hambi wo hambi wo hambi wo va u fihle mfihlo ya njhani eku heteleleni yi ta humela ehandle ene .

Ntlangu lowu ndzi nga wu kotaka hi lowa wa wa ku tsutsuma hikuva ku tsutsuma ndzi swi kota ngopfu naswona ya hi wona hi wona wu ndzi tsakisaka swinene.

A eka ncuva ndzi nga hemba a ndzi se tshama ndzi tlanga e ncuva.

A ndzi nga va byela leswaku a ndzi kombela ku ku ku nghena eka mitlangu ya Afrika-Dzonga hikuva mina ndza swi kota ku tsutsuma naswona ndzi wine a ti ndzi wine mitlangu yo tala loko hi ya ha ri exikolweni a ndzi tshama ndzi khome number 1.

A mitlangu leyi ndzi yi ndzi yi tsakelaka i mitlangu ya le ya le handle hikuva yi ni yi ni vuyelo lerinene eka miri wa hina naswona yi endla leswaku a hi kota miri wa hina wu kota ku hlula mavabyi yo tala hikuva wu tshama wu ri strong wu ri healthy.

Mintlangu leyi ndzi yi tivaka yo gembula hi hi le ya bolo ya betway naswona u ya betway u bheja game leyi nga ta wina if if u chuze Kaizer Chiefs enden ku wina Pirates swivula ku u luzile.

Mutlangi wa bolo loyi ndzi n'wi tsakelaka i Messi hikuva wa swi kota ku tlanga wa kora naswona i ni talento.

Ina ndza pfumela hikuva swi va khipha busy naswona swi endla leswaku va nga ehleketi hi vugevenga va tshama va tiyimiserile eka mitlangu yo hambanahambana naswona swa va pfuna swinene.

Mfumo wu fanele wu ti nyika nkarhi wu tshe wu chekisisa hi vuenti leswaku ndhawu yeleyo yi tshama yi ri ka xiyimo xa njhani naswona yi lunghisa laha ku nga eka xiyimo xo xo biha.

A ndzi nga n'wi byela hi vuyelo leri nga ta ri kuma loko a endla vutiolori.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku loko a ri kaya swi hambane kwini loko a ri vutomi bya yena bya le kaya na loko a ri girawundini i ku loko a ri kaya va n'wi teka njhani vanhu lava tshamaka na vona tanihi munhu loyi a dumeke naswona nhlamulo ya yin'wana a ndzi ta n'wi vutisa yona ya mayelana na ntirho wa yena a ndzi ta n'wi vutisa leswaku i fikelele njhani ku va fika laha nga kona i swi kotise ku yini.

A ndzi nga tsakela ku vona mitlangu yo fana na rugby na cricket.

A mina ntlangu lowu a ndzi ta tsakela ku va eka wona i ntlangu wo fana na rugby hikuva yi yi lava matimba na vutlhari ku va like mi wina game naswona yi lava team work ngopfungopfu so hi yona yi ndzi tsakisaka ngopfu.

A ndzi ta va byela leswaku va nga heli matimba eka ntlangu wun'wana na wun'wana ku na win and lose kambe va fane va tirha hi matimba leswaku va tiyimisela ku wina eka ntlangu lowu landzelaka.

Garingani wa garingani ku ri na n'wampfundla na n'wampfutsu n'wampfutsu a tlharihile swinene kambe n'wampfundla a ri na ku tikukumusha a va ri na mphikizano lowukulu mphikizano wa ku i mani loyi a nga ta rhanga a va a va phikizana hi ku tsutsuma mphikizano lowu a va phikizana hi ku i mani loyi a nga a nga ta wina i a nga ta rhanga a wina kambe n'wana mfutsu u tirhise vutlhari n'wampfundla u tsutsumile a tsutsuma a karhala loko a ku languti a vona n'wana mfutsu hi le mahlweni a tirha hi vutlhari n'wana mfutsu i hetelela wina yi mphikizano lowu a va ri na vona.

Ti-campaign-i ti na nkoka ngopfu hikuva ta dyondzisa vuyelo ra mitlangu naswona ti nga ha endla leswaku vantshwa va tirha hi matimba ku ti nyiketela eka mitlangu yo hambanahambana leswaku na vona va ta kota ku tshama va tsakile va ti khipa busy hi swilo swo karhi.

Hi na tipulatifomo to fana na Twitch, YouTube Gaming na Facebook Gaming.

A swa va dyondzisa hikuva swi ta endla leswaku va tiyimisela eka ntlangu lowu landzelaka naswona swa va dyondzisa leswi ku tiva leswaku ku ku tsandzeka ka vona a hi ku hela ka misava naswona va fanele va tiyimisela va tirha hi matimba leswaku eka ntlangu lowu landzelaka va ta kota ku hlula.

Munhu loyi ndzi langutelaka eka yena i Messi, i mutlangi wa bolo naswona ndzi tsakisa hi hanyelo ra yena hikuva i munhu wo titsongahata swinene naswona u tirha hi matimba u tirhe hi matimba ku va a fika laha a nga kona.

Swa pfuna swinene eka vantshwa hikuva swi kota ku va pfuna leswaku va kota ku hlangana na van'wanyana vantshwa bya tinxaka tin'wana naswona va kota ku aka vuxaka na vona.

A nga ha ti xavisa eka iStore naswona ndzi vona onge i miehleketo leyinene ngopfu kumbe swi ta n'wu nyika nkhinkhi wo ya emahlweni a teka swifaniso swo saseka.

A swi nga va na vuyelo lerinene eka rihanyo ra mina hikuva swi ta endla leswaku ndzi tshama ndzi tsakile naswona swi nga hunguta a vubihi bya mavabyi lawa ya chukele eka mina naswona swi nga ha endla leswaku miri wa mina wu tiya wu va eka xiyimo lexinene xo lwa na wona mavabyi lawa.

Ku na switirhisiwa swo fana na ti-trade bill switirhisiwa swo fana na ti-treadmill ku na ma-dumbbell ku na yini ku na na ti-skipping ropes.

A nga ha ti a nga ha navetisa i bindzu ra yena eka swihangalasamahungu swo fana na Facebook-u kumbe Instagram laha a nga ta kuma vanhu lava navelaka ku endla yoga.

I wa nkoka swinene eka vantshwa hikuva wu va pfuna leswaku va va va va eka xiyimo xa kahle evuton'wini bya vona.

Swi endla leswaku Afrika-Dzonga yi va na mixaka na matiko man'wana naswona swa pfuna eka ikhonomi ya ya Afrika-Dzonga leswaku yi kula naswona ku endla vuxaka swi vula leswaku va nga xaviselana i swilo swo karhi swo fana na swo fana na ti tinsuku kumbe swin'wana na swin'wana leswi matiko va xaviselanaka swona.

A nga ha endla leswaku vanhu va seketela bindzu ra kwe hi ku va a hi ku va a post-a siku na siku eka inthanete naswona a va kombekisa vuyelo leri va nga ta va na rona loko va seketela bindzu rakwe.

Vutiolori no madyelo lamanene Nkoka wa swona i ku loko u dya swakudya swo swo fana na leswa swibyariwa swi endla leswaku miri wa wena wu tshama wu ri ka xiyimo xa kahle naswona wu nga noni so loko u endla vutiolori a ni ri u lava ku luza mafurha yo karhi emirini wa wena so loko u dya kahle mafurha ma va matsongo emirini wa wena naswona swi ta va na vuyele lerinene so swa tirhisana hinkwaswo.